Ku veka vudyuhari etindhawini to khatalela eka tona ematshan'wini yo tshama ni vana va vona swi nga va ni swilo leswinene na leswo biha ku sungula leswinene i ku khatalelo wa xiphurofexinali ku tirhisana na vanhu ku wisa eka vahlayisi va mindyangu eka yo biha ku lahlekeriwa hi vuxaka bya ndyangu mintlhontlho yo lulamisa na ndlheko na ku fikelela.

ka leswaku vana va vona va tekiwile va le vukatini un'wana na un'wana u na ntirho wa yena emucatwini wa yena se ku vona ka mina hileswaku va ta tikeriwa hi mindzhwalo loko va ta rhwala mindzwalo emitini ya vona emucatweni hikokwalaho va fanele ku ya tekiwa va ya tshama le la ku tshamaku vanhu vo dyuhala hikokwalaho va nga ta languseriwa kahle ka medical care na swilo swin'wana swo va pfuna va va kahle.

Ku va na muhlayisi eka vudyuhari swi nyika nseketelo wa nkoka hi migingiriko ya vutomi bya siku na siku ku fana na nhlayiso wa munhu hi xiyexe na mintirho ya le kaya swi nyika vunghana bya nkoka na nseketelo wa mintlhaveko swi pfumelela ku ku ya emahlweni na ku tiyimela ekaya naswona swi nga nyika vukorhokeri byo hlawuleka eka swiyimo leswi nga tshungulekiki.

ehleketa leswaku kokwana hi fanele hi n'wu langutela ndhawu ya vuhlayiseki loko hi languta ku pfumaleka ka vahlayisi ekaya leswi swi ta tlhela swi vuyerisa kokwana hi ku hunguta ndzhwalo wa yena wa muhlayisi ku n'wi pfuna ku n'wi pfumelela ku tsingisa mianakanyo yakwe eka rihanyo ni vuhlayiseki bya yena n'wini.

Ku fana na mpfuneto eka migingiriko ya vutomi bya siku na siku ku hlamba ku ambala ku dya vulawuri bya miri vutshunguri bya miri na ntirho ku hlayisa swilondza na nseketelo wa mitlhaveko na vanghana.

Nkhathalelo wa le makaya wu nyika nseketelo na vukorhokeri eka vudyuhari emakaya ya vona kasi nhlayiso wa vudyuhari wa vutshamo wu nyika vutshamo na nhlayiso wa tiawara ta twenty-four na nseketelo endzeni ka ndhawu yo hlawuleka.

Ku ta va munhu loyi a nga na vulawuleri lebyi faneleke vutshila kumbe vutihlamuleri bya mhaka yo karhi leyi i nga evokweni.

vatirhi vo basisa emakaya va lava switirhisiwa swo tisirhelela swa munhu hi xiyexe PPE swo fana na magilavhu na switirhisiwa swa swisekelo swo basisa swo fana na vacuum cleaner, mop broom, dust pan na malapi ya micro fiber.

Hi ku aka vuxaka na vaphakeri va nhlayiso ku endzela nkarhi na nkarhi na ku hlanganisa swilaveko na leswi va swi tsakelaka ku tumbuluxa pulani ya nhlayiso leyi endleriweke munhu hi xiyexe leyi kongomisiweke eka munhu.

Swihlawulekisi swa nhlayiso wo wisa swi katsa nhlayiso wa le kaya laha mutivi wa xiphurofexinali kumbe mutirhi wa ku ti rhandzela a pfunetaka ku ringana tiawara kumbe masiku ma nga ri mangani minongonoko ya nhlayiso wa vanhu lavakulu wa siku leyi nyikelaka vukorhokeri lebyi languteriweke eka swiyimo swa ntlawa na ku tshama nkarhi wo koma eka tindhawu ta nhlayiso ku fana na makaya ya vudyuhari kumbe miganga yo tshama leyi pfuniwaka ku wisa nkarhi wo leha.

Endla ndzavisiso lowu heleleke eka tilayisense ta vona ku amukeriwa na ndhuma hi ku kambela swikambelo swa inthanete na ku vulavurisana na ku rhumeriwa kusuka eka vanghana na vatirhi va nhlayiso wa rihanyo.

Ndza kaneta hikokwalaho ha kambirhi ka swona swi tirha hi ku fana hi ndlela yo fana a swi hambanangi hi ndlela yaleyo.

Va katsa eka swiboho swa miri tirhisa swipfuno leswi vonakaka swo fana vahlengeleti va tiphilisi na ti-chat veka switsundzuxo na ku olovisa xiyimo xa vona xa miri.

Ndzi nga zingisa mianakanyo eka vulawuri bya swiphemu ku cincana hi vutlhari ni ku ringanisela.

Ndzi nga fambisa nhlengeletano ya ndyangu leyi hlanganeke na muhlanganisi loyi a nga riki na xihlawuhlawu loko swi laveka ku simeka ntwanano eka swilaveko swa nhlayiso wa mutirhi ku yingisela hi xihatla swivilelo swa munhu un'wana na un'wana ku hlamusela ku a ku nga twisisani na ku vulavurisana kahle ku tumbuluxa pulani leyi hlanganeke leyi kongomisiweke eka muvabyi.

Ndzi nga yingisela hi ku hiseka swivilelo swa vona hi rifu ni leswi humelelaka endzhaku tiyisekisa mintlhaveko ya vona naswona u nyike xitiyisisekiso xa leswaku u ta xixima ku navela ka vona ka nkatalelo ni makhungu ya makumu ya vutomi.

Yi ku simeka mindzilakano ku hlanganisa na sisiteme ya nseketelo ku ti toloveta ku ti khathalela hi ku endla vutiolori na ku dya swakudya leswi nga ri na rihanyo na ku nghenelela eka swilo swo ti tsakisa.

Ndzi nga tirhisa nkatsakanyo wa maendzo ya munhu hi xiyexe ku bela riqingho nkarhi na nkarhi na vhidiyo va katsa eka minongonoko ya vaaki ku fana na ti sentara ta vanhu lavakulu kumbe ti va pfuna ku tihlanganisa na ntumbuluko hi ku heta nkarhi ehandle na ku ehleketa ku amukela rifuwo xa le ndlwini ku va vanghana.

Ku khutaza vuhlayiseki bya munhu hi xiyexe eka vakhalabye ku kurisa ku tshembana hi ku n'wi pfumelela ku hlayisa ku ti fuma na vuhlayiseki bya xihundla hi laha swi nga kotekaka ha kona ku twisisa leswi a swi tsakelaka ku endla leswaku ntokoto wo hlamba wu va lowunene hi ku tumbuluxa ndhawu leyinene na ku hlayisa xi yimiso lexi nga cincekiki na ku tirhisa tindlela tin'wana ta vuhlayiseki to fana na ku hlamba hi xiponci loko ku hlamba hi xiponci swi ri ntlhontlho ngopfu.

Nkhathalelo lowu simekiweke ekaya eka vadyuhari na lava swi vula ku nyika vukorhokeri na nseketelo ekaya ra vona hakanyingi swifanelo tanihileswi swi pfumelelaka nkhathalelo wa munhu hi xiyexe nchavelelo na ku tiyimela kambe ku faneleka swi ya hi swilaveko swa munhu hi xiyexe na swiyimo.

Muholo lowu nyikiwaka hi mfumo wu tiyisisa ntshamiseko wa timali wu seketela swilaveko swa xisekelo na ku pfuna vaaki lava nga sirhelelekangiki hi nkarhi wa ku nonoka kumbe ku pfumaleka ka mitirho.

Ku tiyisisa vuhlayiseki hi ku veka swisirhelelo swa mavoko ku voninga lokunene na ku susa makhombo yo khunguvanyeka nyika vuhlayiseki hi mubedo yo seketela na ku pfuneta eka mitirho ya siku na siku yo fana na mirhi na nhlayiso wa munhu hi xiyexe.

Ina ku nyika mudende eka lava pfumalaka swi pfuneta ku tiyisisa nsirhelelo wa timali ku hunguta vusweti na ku seketela vaaki lava nga ku fana na vadyuhari eku fikeleni ka swilaveko swa vona swa xisekelelo.

Ina hikuva yi nyika nsirhelelo wa timali naswona yi hunguta vusweti eka vaaki lava nga sirhelelangiki ku fana na vadyuhari.

E-e, hikokwalaho mpfuneto wa vaaki wu tala ku va wu nga enelangi hikokwalaho ka ku dura lokukulu ka swilaveko swa xisekelo swo fana na swakudya tiyindlu na nhlayiso wa rihanyo lexi talaka ku tlula ntsengo wa mpfuneto.

Mfumo wu nga antswisa nhlayiso wa rihanyo wa le makaya hi ku engetela mali ya switirhisiwa ku thola vatirhi vo tala va nhlayiso wa rihanyo na ku tirhisa titliliniki leti fambafambaka na vukorhokeri bya vutshunguri bya le kule.

Hi ku hlula swihinga swa ntivo misava ku antswisa mimbuyelo ya rihanyo na ku yisa vukorhokeri lebyi nga durhiki hi ku kongoma eka miganga leyi nga tirhisiwiki kahle na leyi nga ekule.

Ina ku vona titliliniki ta le kusuhi etindhawini ta le makaya swa pfuna tanihileswi swi engetelaka mfikelelo wa nhlayiso wa rihanyo swi hunguta nkarhi wo famba na ku antswisa mimbuyelo ya rihanyo.

Ndzi nga n'wi chayela a ya exibedhlele ni ri nexe kutani ndzi fonela munghana loyi a nga na movha leswaku a n'wi yisa hi nkarhi wolowo ni kha ni bela riqingho ra ra le mahlweni ku tivisa xibedhlele.

Ku tala ka timovha ku pfaleka ka magondzo kumbe ndhawu ya le kule leyi nga na swiyimo swo biha swa magondzo swi nga ha va swi vanga ku hlwela.

Dyondzo vutsundzuxi nseketelo wa tintangha na ku lulamisa ku soriwa swi nga hlohlotelo vanhu ku amukela na ku landzelela vutshunguri bya HIV and AIDS.

E-e ku pfumaleka ka vatirhi etindhawini ta vutshunguri a swi lulamanga tanihileswi kavanyetaka nkhatalelo wa vavabyi vuhlayiseki ni vuyelo bya .

Ku nyika tindhawu leti vekiweke to tshama eka tona hi nseketelo rhangisa ku hlawula na ku engetela vatirhi kumbe vatirhi vo ti rhandzela ku pfuna vavabyi loko va rindzela.

Tindhawu to tshama leti vekiweke leti nga na nseketelo na vatirhi vo engetela kumbe vatirhi vo ti ti rhandzela ku pfuna vavabyi loko va rindzela.

Swibedhlele swa mfumo swi tele ngopfu hikokwalaho ka ku fikelela lokukulu na ku fikeleleka vuswikoti na switirhisiwa leswi nga nyawuriki na volume ya le henhla ya vavabyi.

Nkhatalelo wa rihanyo wa phurayivhete wa durha swinene hikokwalaho ka ku durha ka le henhla ka matirhelo thekinoloji ya xiyimo xa le henhla vatirhi vo hlawuleka na modele lowu fambiwaka hi vuyelo.

Vunene wa swibedhlele swa mfumo swi fikeleleka naswona swa fikeleleka kambe vubihi bya swi swibedhlele swa mfumo hakanyingi swi tele hi mikarhi yo leha yo rindza na switirhisiwa leswi nga nyawuriki.

Ina titliliniki leti tirhaka ni madokodela ti nga nyika vukorhokeri lebyi ti antswisa ku kamberiwa ka vuvabyi ni ku ndlandlamuxa mbuyelo bya vutshunguri eka vavabyi ntirhisano lowu wu nga tlhela wu engetela mfikelelo eka vukorhokeri byo hlawuleka bya nhlayiso na nseketelo.

Madokodela lama tirhisanaka na titliliniki swi antswisa nhlayiso wa vavabyi swi engetela mfikelelo wa vukorhokeri byo hlawuleka na ku ndlandlamuxa ntirhisano na hlanganiso.

Ina madokodela lama tirhaka na titliliniki ma nga vuyerisa vavabyi hi ku hatlisa hikokwalaho ka vukorhokeri lebyi olovisiweke switirhisiwa leswi avelaniwa na vutshunguri lebyi hlanganeke.

Ina madokodela lama tirhaka ni titliliniki ma nga hatlisisa vukorhokeri bya vavabyi hi ku tirhisa maendlelo lama olovisiweke ni vutshunguri lebyi hlanganeke.

Leswaku u tisirhelela eka makhombo ya ndzilo tshama u rhulile u huma hi ku hatlisa tshama ehansi ku papalata musi fonela vukorhokeri bya xihatla ku va na pulani yo balekela ndzilo.

Leswaku u tshama u hlayisekile loko u ri karhi u chayela ambala bandi ra vuhlayiseki yingisa swipimelo swa rivilo papalata swilo leswi kavanyetaka landzelela milawu ya le magondzweni.

Ku hunguta ku tlumbana ka timovha emagondzweni lamakulu ndzi ta tirhisa ku sindzisiwa ka nawu wa le magondzweni hi ndlela yo tika ku antswisisa ka switirhisiwa swa magondzo dyondzo na ndzetelo wa vachayeri lowu antswisiweke ku engeteriwa ka swihlawulekisi swa swo famba swa mani na mani.